Owu, kunemicelimngeni kuba kaloku umntu kusuke kufanele uba makabuyele kulaa ndawo yakhe ayophumla kamnandi. Hayi, ke ibe nzima kuba kaloku apha wayeshiye amanzi awekho, asinawo. Wayeshiye umbane ucimicimi, wayeshiye singenazo izithuthi ezisithatha zisihambise ezidolophini ezinkulu, wayeshaye kaloku umntu yonke into nje ikusebenza phaya kwezaa ndawo zabo bangabisajonga ukuba apha thina ke ngoku sithini.

Hayi, kaloku le nto iqala kulo ufike kwaba ubana uziphatha njani na yena. Uziphatha njengomntu onothi amkelwe kwenye indawo. Loo nto ke ibuyela kulaa nto ithi ke ngoku umntu ukhuliswe njani. Ukhuliswe uba yena akwazi uba abamkele abanye abantu kuba kaloku yena usuke efika kulaa ndawo emnye, efika kwaba abantu bebanintsi bona. So, ke ngoku kufuneka afike akwazi uba yena, akwazi uba aphilisane nabo ukuze nabo bazawukwazi ke ngoku uba bamamkele.

Kowu, hayi kaloku isiko kuyinto eyenziwa ibe ngumkhuba kuloo ndawo, kwabo bantu baphila apho kuloo ndawo. Ayonto okunothwa ke ngoku yinto eyenziwayo kuba kaloku isuba ilisiko kwaba bantu abayenzayo. Ihlukile ke ngoku yona kunesithethe kuba nam ke ngoku andiyazi uba yintoni isiko lofudo.

Abam abantwana bafunda kwezi zikolo zabelungu. IsiLungu basikhupha ngeempumlo kodwa ke ngoku apha endlwini sithetha isiXhosa mntakabawo. Ayinawukwazi kaloku. Andifuni baphulukane nolwimi lwabo. Ewe, isiNgesi esi bangasithetha phaa esikolweni, siphelele ngaphaya kwegeyithi. Naxana umntu esenza ii-homeworks ke apha endlwini ke kodwa apha endlwini sithetha.

Kowu ubawo uTolo ube xhele ihagu phaa kwakhe waxhela ke neegusha ezimbini. Sifikile ke sabhiyoza, kwatyiwa inyama phayana kunconywa ke ubana owu imfuyo yakhe iphatheke kakuhle. Kwafikelela nalapho ke ngoku kukho abantu bakwezinye iindawo esingabaziyo ke ngoku apha ekuhlaleni, kowu bethuna.

Sinazo kaloku khanikrwece mntanam khanikrwece elarhewu utatakho alithandayo. Yhu kaloku uyabona nawe bayafika apha ooNosakhele bahlale apha kugcwale apha kuloo mzi kuba kaloku baze kweli rhewu. Nam kaloku ndalifundiswa ngumamazala. Yhu hayi kaloku yhu wayezithanda loo mntu. Ndandilikrweca apho nam, Sinazo krweca mntanam kuba kaloku nawe uzawuya emzini. Yinto edibanisa abantu irhewu.

Kowu kaloku mna imvumi endiyithandayo nguZonke. Yho, noAyifani ndiyamthanda. Owu kodwa ke uZonke ubalasele. Yambona laa sisi xa ezawuqalisa ke ngoku into yakhe yomculo, kowu, ndiyamthanda ndiyamlandela kakhulu maan uZonke. Ndimthanda, ungumntu xa umbonayo kaloku ke kuba kaloku andimazi andizange ndambona but uyambona nje uba ungumntu oziphethe kakuhle, into ephuma emlonyeni wakhe, umculo wakhe. Yho, ndiyamthanda uZonke Dikana.

Kaloku i-rainbow nation ixela laa nto ubana kuphilwe ngomdibaniso. Ithi ke ngoku le nto kwezi zizwe zikhoyo apha eMzantsi Afrika kubalulekile ubana omnye nomnye azi kabanzi ngempilo ephilwa ngomnye. Kodwa uske ke ngoku ubone, uqwalasele into yobana bambalwa abantu abafuna ukwazi .

Ilula kaloku lena into kuba kaloku abantu xa bezelelene bezale umntwana bengatshatanga loo nto ixela into yobana umntwana ngowakubo kontombi. Ithini ke laa nto, uyahlawula umntwana ayinoba umntwana uyahlawula, kuhlawulwa isenzeko. Emva koko, ke ngoku kuyaziwa umntana ke ngoku uba ngowalaa mzi, lula ke ngoku.

Kaloku apha ekuhlaleni kwezinkokheli zethu zemveli akukho into abayigqiba bebodwa. Kuyabizwa imbizo apha ekuhlaleni bahlale abantu bawuxovule umba. Then ke ngoku into ezawulandela apho bona ke ngoku bazawudlulisa le nto ibithethwa ke ngoku ngabantu balapha ekuhlaleni.

Heh, ndake ndaya komnye umtshato kwisizwe samaZulu. Into eyandothusayo phaa kulaa mtshato umakoti umtshakazi wayephethe imela. Hayi mntakabawo ehamba apha ebaleni umakoti uphethe imela. Kuthe ukuhamba kwexesha wafakwa esibayeni umakoti. Ide yandothusa kakhulu mna le nto kuba kaloku ndandiyiqala. Ufakwe esibayeni ke ngoku umakoti kuba kaloku kuthwa funeka .